Nna ke rata ho tshehetsa papadi ya bolo ya maoto dibakeng tse ding ha ho o tlameha hore mmuso o etele teng, ebe o etsa dipapadi tseo re di tsebisale tse ding ho etswe mabala a dipapadi tse ding.

Nna ke rata motoho, o mo sehla o monate haholo, ka tsela e ngwe, e ke sa kgoneng ho thola keo rata haholo ha o bata, o tswa ka hara sehatsetsi.

Batho ba sa hlompheng mophatho. Batho ba sa hlompheng mophato ke bona ba etsang dintho tse sa nepahalang. Mophato o ya rutwa hore puo ya teng o e buwa ha o le mophatong feela ha o le hae, o tla buwa puo ya hae.

Tjhe, ke bona batjha ba kajeno ba iphelela ka tsela e sa nepahalang haholo, haholo ba dulang ditoropong hobane ba etsa dintho tse sa nepahalang, ba dulang mahaeng ba etsa dintho tse nepahetseng haholo hobane tseba moo ba batlang ho ya teng bophelong.

Ee, mmino wa rap ke ona o etsang hore batho ba ithoka ka ba ithoka ka ona ebile o monate haholo hobane o kgona ho ithoka ka tsela tse fapa fapaneng.

Ke ka lebaka la hore ha ka ja mahe, o tla kena borwetsana ka pelenyana ebe o lo ba o kgalla le dintho tse tla mang se ka di kgalla.

Ee, ke ntho e ke e thabelang haholo ngwana o tla tlameha a reellwe hore lebitso le se fe le lelokong.

Tse ka tsela e nepahetseng haholo, mapheko ao, a thusa le teng.

Tjhe, nakong ya kgale kgale tumelo e ne ntse e le teng, ke ntho e leng hore batho ba batsho ne ntse ba phela ka yona.

Ngwana o tshwanetse ho ya sekolong seo o bonang hore se tla mo lokela, ho se natse hore ho na le merabe e feng moo thuto ya ngwana e tla pele.

Ho ya lebollong ha o kgutla, o kgutla, o so le monna ya felletseng ha o sa le moshemane hobane o so tswile bashemaneng, o rutuwe ntho tsa bonna.

Ho ne ho le monate haholo ebile e ne le lenyalo la motswalle e mong wa ka eo a ne a nruta mosebetsi kgale kwana ho ne ho le monate ka tsela e ngwe.

Ho molemo haholo ho tswa o tsamaye o ye dinaheng tse ding, o lo utlwa hore dijo tsa bona di jwang le bona ho tshwana feela ha ntse ba tlile ka mona, ba ntse ba ja dijo tse tsa mefuta futa ya setso sa rona sa Afrika Borwa.

Ee, teng mefuta ya batho ba fapa fapaneng moo re dulang teng. Merabe e mengata haholo ebile ke ntho e monate haholo hobane re kgona ho ithuta leleme la bona le bona ba kgona ho ithuta leleme la puo ya rona.

Re hloka tsebo ho tswa ho bona haholo hobane rona re itshetlehile haholo. Marangrang e leng ntho e sa e fosahetseng haholo hobane dintho tsa marangrang di ke ke tsa re thusa ka letho.

Ho bolela hore monna o tlameha hore a etse ka bojohle ba hae, hore a fe lelapa la hae ntho e nngwe le e e ngwe monna mong ke yena ya tlisang dijo, tjhelete, ntlo, tshireletso le tse ding tse ngata lapeng.

Matswantle matswantle hore a fumane ditsha naheng ena ya Afrika Borwa. Ba nyala baradi ba Afrika Borwa hore ba thole nthwena e bitswang ka citizenship ebe ke moo hee ba tla kgonang ho reka matlo, jwalo jwalo.

Ba iphang borena, ba lokelwa ke kotlo borena. ha o thole feela, o ke ntho e o hlayang, o na le yona, o hlahang o na le madi a borena.

Tjhe, ha se ya loka haholo hobane kerekeng ke tulo ya ho rapela, ha se tulo ya ho tanswa ke tulo ya ho binwa feela kereke tse ding di etsa ka tsela ya bona.

Tjhe, nna lebitso la ka ha le tswe moo, le etswa ho mme wa ka ha se ntho eo mme wa ka a fuweng yona hobane aka a nyalwa.

Ho tla tlameha hore le mahaheng bo raditekesi ba ise di tekesi tsa bona moo le mmuso o ko o etse hore o kenyetse batho ba mahaeng, mmila o nepahetseng.